Di bopa botshelo bo bo monate jwa letsatsi le letsatsi ka gonne fa o tlhoka sengwe o kgona go ya go kopa ko moagisaning le ene ga a tlhoka sengwe o kgona go tla go kopa mo go wena, mme di a thusa ka gonne gotwe it takes a village to raise a child o kgona gore ga o sena madi a go isa ngwana ko creche e be o kopa moagisani a sale le ene.

Ke itse go dikgobe, ke itse go dira tlhabego ya ting, ke itse le go dira ledombolo bodambi. Dikgobe wa di bedisa e be o tshela letswai fela. Go bidisa tlhabego ya ting o tshela mo sejaneng kgotsa sona be o tshela metsi a sa cheseng thata o be o tswalela o be o baya mo letsatsing go fitlhelela e siama. Ledombolo wa le duba, dege ya teng e be o e tsaya o e tsenya mo metsing a bolelo e be e reisa e be go jewa.

Ditshenyegelo tse dikgolo tse banni ba di toropo ba lebaneng le tsone ke bogodu, ditirelo tse di turang, dikolo tse di kgakala, ke tsone dikgwetlho tsa bone.

Nnyaa mo ke nnang teng ga go buse dikgosi, ga rena tsone ebile ga ke gopole di nna teng , mme ke itse mafelo a santsaneng a na le dikgosi.

Go nna le mapodisi go a thusa ka nako tse dintsi ka gonne ba itse gore ba bona kae bone dikebekwa tse, mme gape ga go thuse ka gore mo matsatsing ano ke bone ba ba brekang le bone kgotsa ke tsone dinokwane tsone tseo.

Ga ke dumalane gore go tshwanetse go buiswe mokgwa o o ka gonne matsatsing a batho ba rutegile thata, ebile ba itse ditokelo tsa bone ebile ha go kae gore motho ga a tswa ko lelapeng le le siameng lenyalo la gagwe le tla atlega.

Go rulaganya madi mo malatsing a gompieno ke gore o ithute yana go madi mo diakhantong tsa go beela nako e telele kgotsa go reka dilo in bulk o itse gore mo dikgweding tse ditlang wa tlatsa fela mo o tlatsang teng ke mo o tla kgonang go baya madi.

Setswana sa botho se re ruta gore batho ba tshwantse ba nale tirisanommogo ba nne le maikarabelo le maitemogelo mo setšhabeng ke yone thuto e kgolo-kgolo ya rona, ke sa lebale le lone lerato.

Mo Setswaneng gate dijo tse di sa jeweng ke bana ba basetsana ke mae, mme le gompieno ke santse ke sa itse gore ke goreng di sa jewe.

Basadi ba tshwanetse go apara mesese kgotsa ka tuku. Banna tshwantse ba apare marukgwe a matelele le dibaki.

Leteisi le dishweshwe batho ba di dirile tsa fashion-e matsatsing a, ebile di aparega bontle le ge batho ba lebile ko meletlong ba kgatlhisa e le ruri.

Setso ke selo se re se rutilweng kgale se tla ntse se le teng pele ga batho ba ko moseja batla mo mafatsheng a rona. Bodumedi bo tla le bone, mme re a itse gore modimo ke modimo tsa setso ke tsa setso. Re rapela modimo mme re amogela gore badimo ba teng di a kgona go tsamaisana.

Fa o le mosetsana go nale ditiro le dilo tse dintsi tse o sa di direng ha go na le meletlo kwa lapeng or-e mo motseng. Basadi ke bone ba tsamayang ditiro thata ebile ke bone ba e nna bone batho ba re ba bitsang bo mme ba dipitsa ebile di ruta basetsana gore ba itshware jang ha ba le mo meletlong ya batho.